Ndzi titwa ndzi khomekile swinene hi vaphakeri va vukorhokeri lava ku belaka riqingho hi ku landzelelana ku navetisa vukorhokeri bya vona. Ku navetisa vukorhokeri hi ku tshembeka ni ku helela xipfuno eka ku tiyisela vuhlayiseki, ku antswisa mintirho ni ku tiyisa leswaku ntirho wa vona wu tirha kahle eka vanhu hinkwavo. Vaphakeri lava va tlhela va kombisa ntshembo ni ku langutela ku antswa. Leswi swi endlaka leswaku va va swikombiso leswi tsakisaka eka vanghana va vona ni lava va tirhisana na vona. Ndzi va rhandza ka ku tinyiketela ka vona ni ku hiseka eka ntirho lowu nga wa nkoka swinene eka ku pfuna vanhu ni ku lulamisa swilo swa vutomi bya bya vona.

Ina, ku ku tsona ka Wi-Fi hi nkarhi wa nhlangano wa nkoka wa ka inthanete, swi nga khunguvanyisa swinene. Hi nkarhi walowo swi nga endleka leswaku u lahlekeriwa hi vuxokoxoko lebyi a byi vulavuriwa kumbe u nga ha koti ku nghena nakambe hi nkarhi lowu lavekaka. Ku humelela leswi ndzi tshame ndzi ndzi tirhisa data ya phone tanihi ndlela yo kumbe ndzi tivekisa eka lava a hi ri na vona hi WhatsApp kumbe SMS, leswaku va tiva ndzi langutana na swiphiqo swa thekinoloji. Ndzi tlhela ndzi dyondza ku hlawula ndhawu leyi xirhendzevutana swa inthanete swa nkoka.

Loko ndzi ri muteki wa mahungu naswona khamphani leyi ndzi tirhaka eka yona yi pfala hikwalaho ka ku hunguteka ka ku xavisiwa ka timagazini leti kandziyisiweke, ndzi ta titwa ndzi karhele swinene, ndzi vavisekile, naswona ndzi tshikileriwile. Leswi swi nga vanga ku titwa onge ndza lahlekeriwa hi ntirho wa mina lowu ndzi wu rhandzaka naswona ndzi nga tsandza ku vona vumundzuku byo tiyisisa. Swi nga tlhela swi tisa ku chava ka leswaku ndzi ta swi kotisa ku kuma ntirho lowuntshwa ngopfungopfu eka nkarhi lowu thekinoloji cincaka swinene, kambe ndzi ta tlhela ndzi vona leswi tanihi nkarhi wo tivutisa leswaku ndzi nga pfuxeta ku twisisa ka mina hi ntirho.

Ku hluvuka ka switirhisiwa swa manguva lawa ku cincile swinene ndlela leyi hi ti khomaka hi yona, ni vutomi bya hina siku na siku. Switirhisiwa swa thekinoloji swo tanihi tifoni ya le rivaleni, ti-app-e, tikamera ni inthanete swi endle leswaku ku twisisana hi ku olova, ku dyondza ku antswa, ni ntirho wu endliwa hi ku hatlisa. Vanhu se va kota ku tirha, ku dyondza, ku xava, ni ku hlanganyela ni van'wana hi le kaya hikuva thekinoloji yi pfule mfanelo leyintshwa. Kambe swi tlhela swi tisa madzhingo yo fana ni ku hambanahambana ka vanhu emahlweni ka ku tiya ka ntshikelelo wa mianakanyo, ni ku titshega swinene hi switirhisiwa leswi ku fikela laha swi onhakaka vuxaka bya munhu ni munhu.

Ina, ku famba ka gezi swi ntshikelelo lowukulu eka ku tirha ka Wi-Fi hikuva Wi-Fi yi tirha hi ku titshega eka matimba ya gezi. Loko gezi ri tsemiwa router kumbe modem ya Wi-Fi a swi tirhi, leswi endlaka leswaku ku pfumeleriwa ka inthanete ku tshikeleleka kumbe ku yima hi ku helela. Leswi nga tisa ku kavanyeta eka ntirho, dyondzo ya online, kumbe ku ku twisisana ni van'wana hi tindlela ta dijitali. Ku hunguta ku ku khunguvanyeka loku vanhu van'wani va tirhisa battery backup UPS kumbe event leswaku switirhisiwa swa inthanete swi tshama swi tirha hambiloko gezi ri tsemiwa.

Hi mavonelo ya mina mfumo wu fanele wu nyika Wi-Fi ya mahala eka un'wana na un'wana, ngopfungopfu etindhawini leti nga le makaya ni le leyi nga riki na nkoka wa gezi ni inthanete. Ku nyika Wi-Fi ya mahala swi ta pfuna ku tlakusa dyondzo hikuva vana va ta kota ku endla ntirho wa le xikolweni hi ku tirhisa inthanete, naswona swi ta pfuna vanhu lavatsongo ku kuma vutivi, ku endla swikombelo swa ntirho, ni ku sungula tiphurojete ta vona. Ku pfuleka ka inthanete swi tlhela swi nyika vanhu vumundzuku byo antswa eka swa ikhonomi, hikwalaho ka leswi ntirho, ku xaviselana, ni ku dyondza swi sungula ku fambisiwa swinene hi switirhisiwa swa dijitali.

Xiyenge xa mahungu lamanene ya mitlangu xi fanele xi katsa swilo leswi tsakisaka, leswi hlamarisaka, leswaku xi koka rinoko ra vahlayi. Leswi swi katsa mintokoto ya vatlangi lava dumeke, ku tlhela ku va na swiyenge swa behind the scene swa vutomi bya vona, mihandzu ya mitlangu leyintshwa, tivhidiyo kumbe swifaniso leswi vangaka mhaka, mapapila ta vaaki ni vuxokoxoko bya swikombiso swa nkarhi lowu taka. Ku tirhisa ririmi leri leri ringaneke, leri pfunaka na ku tsakisa, swi pfuna ku tsundzuxa vahlayi. Ku engetela ku nghenisa miehleketo ya tsakisi va mitlangu, timhaka ta ku hlaya na exikarhi ka mitlangu ta vatlangi swi engetela ku anakanya.

Mina tinsimu leti ndzi ndzi ti tshembaka loko ndzi ri twa kuvava i risimu leri vito ra leri nge matimu matimba endzeni ka mina ra vumbirhi i tshemba ku antswa ra vunharhu i ku kurhula ni ku tshemba ku vava i ntlhontlho wa nkarhi ndzi ri ntsako lowu nga heriki ndzi tshemba ku antswa ka siku ku tshemba ndzi tirha hi ku tshemba loko va va ku nga ha ndzi pfuki ndzi tshika ku ti karhatela ndzi hlayisa mbilu ya mina ndzi tshemba leswaku siku ri ta antswa ndzi ni matimba endzeni ka mina ku vava swi nga ndzi lawuli ndzi famba hi kurhula ni ku tshembeka ku tshembeka ku exikarhi ka miehleketo.

Ina, ndzi vona leswaku mfumo wu fanerile ku veka swipimelo swo tirhisiwa tiinthanete ta muxaka lowu naswona swi laveka swinene ku antswisa ku fikelela ni ku tirhisela inthanete vanhu hinkwavo ku katsa ni vantshwa swi tiva leswaku inthanete yi na nkoka swinene eka dyondzo vutshila bindzu ni vuxaka bya vanhu va namuntlha kambe ku nga ri ku nga ri vantshwa hinkwavo va kota ku tirhisa inthanete ya kwalomu ka nkarhi wa lowu lavekaka leswaku va fikelela swikolo kumbe mikateko yin'wana ku veka swipimelo swa ku tirhisa inthanete ya muxaka lowu swi ta pfuna ku endla leswaku ku va ni ku ringana exikarhi ka vanhu emisaveni ya thekinoloji ku antswisa ku fikela vutshila ni mikateko naswona swi ta tiyisisa leswaku u nga humelela ku tirhise inthanete hindlela yo biha.

Mhaka ya vana va va va xikolo ku ti nyiketela ngopfu eka vuhangalasamahungu yi nga va onhela swinene vumundzuku bya vona hikwalaho ka ku pfumaleka ka nkarhi wo phumula wu endla leswaku va tshama va karheleke ni ku titwa va sungule ku ku karhala ka mi ka miehleketo ku tlhela ku vanga ku tshikisiwa ka ku phikelela ni ku voniwa tanihi leswaku leswaku va nga ri na matimba yo humelela exikolweni leswi nga khumba ku tshemba ka vona eka swiphiqo swa vutomi ni ku hatlisa ku va ni ku tikela eka vuxaka na na van'wani leswi swi nga ha endla leswaku vana va khomiwa hi vuvabyi byo fana na ku karhala ka miehleketo ku dyiwa ngopfu kumbe ku tshikisiwa hi swiyimo swo tanihi ku vilela swinene.

Muendzi loyi a nga lavi ku ku hlanganisa riqingho ra yena ra le nyongeni na Wi-Fi ya mina hikwalaho ka swivangelo swa nkoka swa vutihlamuleri na ku tisirhelela vutivi bya mina ni swilo leswi ndzi swi endlaka hi internet ku nyikela riqingho ra Wi-Fi ya mina swi nga endla leswaku ku va ni ku hlaseriwa ka vuxokoxoko bya mina kumbe ku tirhisiwa hindlela leyi nga riki ya kahle tanihi ku tirhisa data ya mina hi ku tirhisa swilo leswi ndzi nga swi laviki kumbe ku hlanganisiwa ka switirhisiwa swo tala leswi nga khumbaka vuhlayiseki bya bya mina na na vumundzuku bya mina hambileswi ku nga na rirhandzu ni ku tirhana kahle exikarhi ka muendzi hi mina ku sirheleleka vutivi bya mina ni ku tiyisa ku tirhisa internet leyi hi ndlela leyinene.

Tiqingho ta ti ti humaka yo fana na xinawana leswi basaka kahle naswona swi pfala mati hi ntolovelo kambe swi nga oma hi ku hatlisa ti endliwa hi makhemisi hi ti ku fana ni polyester na leswi tiyisaka tiqingho ku tshama nkarhi wo leha ni ku pfala mati kahle kambe kambe swi nga endla mongo ku tika ku famba ti-plan ti hlanganisa tiqingho ta ntumbuluko ni ta makhemisi ku endla leswaku riqingho ti va ni ku basisa ni ku hanyisa nkarhi wo leha leswi swi pfuna ku hlawula tiqingho hi ku ya hi leswi u swi lavaka ni ku tirhisa ka .

Ndzi vona leswaku ntsengo wo hakela DSTV wu le henhla swinene ngopfungopfu eka vanhu vo tala lava tshamaka etindhawini ta le makaya kumbe lava nga ni mali yo yo hlayanyana leswi swi vangiwa hileswaku vanhu vo tala va hakela mali yo tala kambe va kuma tinhlengeletano to ta le rivaleni leswi endlaka leswaku a wu humeleli swinene ku tlula hikwalaho van'wani va hanya ntsena hi tichanele ta mahala kumbe ti-package ta le hansi kambe na tona ti hlwela ku antswisa loko ku ri leswaku DSTV yi ta tirhisa ndlela yo pfuna van'wana i hi ku tirhisa ntsengo lowu ringana hi ndlela yaleyo leswi a swi ta pfuna leswaku vanhu va kota ku ku hanya kahle ni ku tsakela ku rungula handle ku tikeriwa hi swikweleti mfumo wu pfuneta hi thekinoloji yi ku fanele ku va u ringeta naswona wu vuyela eka hinkwavo.

Hi tumbuluxa minongonoko ya ku katsa hinkwavo ya xidijitali leyi nga ta tshama nkarhi wo leha hi ku tiyisisa vufikelelo bya thekinoloji eka munhu eka munhu eka munhu eka vanhu hinkwavo ku katsa ku nyika inthanete ni switirhisiwa swa xidijitali etindhawini hinkwato ku hlayisa dyondzo ya ku tirhisa thekinoloji hi tindzimi ta laha kaya ni ku hlanganisa swihlelo swa swa ehealth elearning ni e-government, leswi swi hlayisaka vutomi bya vanhu ku rhangela hi ku dyondzisa vanhu vuswikoti bya le ka thekinoloji i ku endla leswaku va kota ku tirha ni ku ku hanyisana hi ndlela leyi fambisanaka na nkarhi ku tumbuluxa swiambalo swa ku sirhelela vutivi ni ku tshembeka eka switirhisiwa naswona ku nyika swipfuno swa ti-grant eka lava pfumalaka mali.

Ku tsarisa phephahungu leri kandziyisiweke sungula hi ku hlaya kahle no twisisa mhaka leyikulu ni xiboho lexi endliweke, endzhaku u tsarisa hi ku kongoma u tirhisa marito yo olova u hlamusela nkoka wa phephahungu ni vuyelo bya xiboho eka vanhu kumbe nhluvuko wa ntirho kombisa swikombiso leswi pfunaka ku twisisa kumbe mhaka u hlamusela mintirho leyi nga endliwaka ku antswisa xiboho kumbe ku pfuxeta matirhelo ya swona tiva ku tirhisa marito ya vutivi ni ku hlayisa ku kongoma ku endla leswaku phephahungu ri twala ni ku tirhisiwa hi hi van'wani hi ku olova.

Ina ku ku na tiphasela to hlawuleka ta data leti vekiweke ku pfuna vanhu ku stream-a swin'wana leswi endlaka leswaku va kota ku tlanga mavhidiyo ni ku tirhisa swihangalasamahungu swa le ka social media hi ndlela leyi olovaka ni ku tirhisa data leyi pfunaka, tinhlayo ta tiphasela leti ti ti katsa data bundles kumbe social media bundles leyi nyikiwaka vaxavi va switelefoni leswi endlaka leswaku ku tumbuluxa vuhlayiseki bya data hi ku lawula ku tirhisa ka yona eka swihangalasamahungu swo tanihi Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok na YouTube tinhlayo te to ti endla leswaku vanhu va kota ku tirhisa swihangalasamahungu leswi va swi rhandzaka hi ndlela leyi endlaka leswaku ku ku tsandzeka ku tika ka ku tika ka data ni ku endla leswaku va stream mavhidiyo.

Ina eAfrika-Dzonga ku na swilaveko swo karhi na swa nawu swa swilo swa laha kaya leswi lawulaka ku tirhisana ku ku hlayisa ni ku lawula swilo leswi endlaka leswaku vutomi bya le kaya byi tshama byi ri kahle leswi swi katsa nawu lowu fambelanaka ni swa swa swa vubindzu bya le kaya, swa vuhlayiseki swa swa ndyangu ku lawula mindyangu ni ku sirhelela leswi vuriwaka hi vu kaya kumbe vukwalaho na swiyimo swa ku langutisa ku hlayisa ni ku antswisa swikombiso swa vutomi, nawu lowu i wa nkoka wa le kaya wu tirha ku tiyisisa leswaku ku tshama ku ri ni ku landzela mintirho ni ku tirhisa swipimelo swa rihanyo ku katsa ni ku tivisa vuvabyi ni ku tsundzuxa na ku sirhelela vutomi bya vanhu lava tshamaka eka xivumbeko xa le kaya.

Ina swi fanerile leswaku maphephahungu ma tshama ma ri kona hambiloko mahungu ma kumeka ngopfu eka tindzimi ta xidijitali hikuva maphephahungu ma nyika vuxokoxoko lebyi nga eka ntlawa lowu tala lowu nga kumiwangiki kahle eka mahungu ya le online ku katsa ni vanhu lava nga va ni ku pfumaleka ka vufikelelo bya inthanete kumbe vukorhokeri bya thekinoloji, maphephahungu ma pfuna ku hlayisa mintirho ya le ndzhaku ku lawula vutihlamuleri bya mahungu naswona ma pfuna ku ku pfuna leswaku mahungu ma tsariwa hindlela leyi tiyeke yi tshembekaka ni ku kambela ku ku tlula kwalaho vanhu van'wani va tsaka swinene ku hlaya maphephahungu ku fana ni dyondzo ni ntsheketo lowu nga na ntokoto lowu faneleke wa tiyisela swinene eka vutivi lebyi ni mbuyelo wo nkarhi wo leha.

Ina ku na ku hambana loku kongomaka eka ku durha ka data exikarhi ka three gigi na four gigi na five gigi, hi ndlela leyi three gigi yi nga va na ku durha loku ringaneke hikuva yi anakanyela ku rhumelana ku amukela data hi speed leyi fanelaka hi xihatla leyi faneleke ku tirhisa switirhisiwa swa swa khale ni mahungu lama ringaneke, naswona ku tirha hi swiphiqo swo tala swo fana ni ku ku hangalaka ka netiweke, four G yi ni ku durha lo ku antswisiweke loko vu vu vuhlayiseki bya data lebyi tiyisekaka ni ku nyika xi xihatla lexikulu yo xo tala leswi endlaka leswaku yi durha swinene ku tlula three three G hikuva yi pfuna streaming ya mavhidiyo ya tlhariha ku five gigi yi va na ku durha ku ku kulu ngopfu ku tlula three G na four G.